Xa umntana wam endichazela ukuba esikolweni abavumelekanga uthetha ngeelwimi zasemakhaya ndicingela ukuba mhlawumbi kukho abantwana abazintlanga ngeentlanga abasuka emakhayeni ngamakhaya kwiilwimi ngeelwimi kwenzela ukuba bakwazi ukuthethisana bavisisane ngelwimi elinye eliyi-English esisiNgesi. Le nto ke iilangweji zabo izobenza uba omnye angamva omnye ukuba uthini.

Ndingakhetha iingoma ezithetha mayelana nokuthandana kwekhaya nokwefemeli nokuthandana kwaye nokunakekelana kwaye neengoma ezinobuThixo okanye ezinenkolo yam phakathi. Ezi ngoma ndingazikhetha ngoba ziba luvuyo, zibe sisithembiso ukuba zinikhumbuze nani ukuba izithembiso enanizenzile ngexa nanime phambi kwepulpiti nibeka ukuba nizawuphathisana kanjani. Ibe ziingoma zothando ezizawunicingisa uba ningenele ukuthandana nokwakhana apha. Ibe ziingoma zemvusiswano zemvuyiswano iingoma ezobuThixo ezizawuqinisa ukholo lwenu.

Ubalulekile utata emntwaneni kuba afunde indlela yoba utata wekhaya i-responsibilities zakhe ziyintoni, utata wekhaya kufuneka abe njani ekhayeni naselutsheni kanye nasekukhuliseni yena umntana ekonwabeni kwakhe nasekuvuyeni ebuhleni nasebubini, nokumkhulisa ke yena umntana.

Eli siko ligqutywa ngeenyanga zobusika ukuze abafana babe ngamadoda bayancediswa ukuze babe ngamadoda.

Imizi namasiko aye atshintshe angafani ngendlela eyenziwa ngayo. Njengembeleko kweminye imizi umntana imbeleko uyenzelwa esemncinanyana engekakwazi uthetha engekakwazi uhamba. Kanti kweminye imizi imbeleko umntana oyintombazana uyenzelwa xa se ezawuphuma kokwabo esiya komnye umzi apho azawuya kwenda khona.

Imbeleko ibonwa njengesiko ngoku nothi ngokuba indlela abantu abayenza ngayo imbeleko futhi abanye abantu bayayidlula bakwazi ukuba bangayenzi kwayona empilweni yomntwana.

Iintsapho ezihlala ematyotyombeni zijongane nokuhlala ezindaweni ezingacocekanga ngoba ababi nazo iindawo okanye apho kungathiwa kulahlwa khona izinto ezimdaka. Okwesibini, abantu abahlala ematyotyombeni unintsi lwexesha ufumanisa uba abanazo iithoyilethi okanye izindlu zangasese zokuba bakwazi ukuyoziriliva kuzo, yiyo enye i-problem ingxaki abantu basematyotyombeni abanazo. Okokufana neeyadi zabo nezindlu zabo zihloke zisendaweni i-space abanaso ezindaweni ezincinci ezixineneyo.

KwisiNtu ukuze kuthiwe umfana ungejene nentombi okanye bathembisene kufuneka umfana abhale ileta ngabantu bakokwabo isiwe kuloo ntombi kuze kubekwe ke isithembiso soba kuzodityanwa nini. Kudityanwe kuqalwe kuxoxwe iingxoxo zokuba bazawubambisana kanjani ingamakhaya amabini. Emva koko kuphinde kubekwe elunye usuku kulapho ke kuthiwe aba bantu esi sibini sithembisene emveni koba kuye kwathunyelwa ileta kwaphinde kwadityanwa kwavunywa ivulamlomo.

Eyona njongo iphambili yokulobolisa kukwakha ubudlelwane naba bantu apho umntana wakho uzayohlala khona. Okwesibini, kukuba intombi yakho iphume ekhaya isenesidima nesizotha. Okwesithathu, kukufumana intlawulo ngokweenkomo nokwandisa isibaya sakokwenu okanye isibaya salo mzi uzobe unentombi.